Kuncedisa ngokwanda kwabalandeli okanye abaphulaphuli bomculo. Yenye indlela ebancedisayo ngokwenza imali. Ukuqhagamshelana kulula nabalandeli bomculo wakho. Kulula ukuba ingoma yaziwe kwilizwe jikelele. Bayakwazi nokufumana abalandeli bamanye amazwe. Kulula ukuba bamenywe kwimicimbi okanye kwizici. Kulula ukuthengisa umculo wabo kubantu okanye kuluntu.

Kungokuba kulula ukuzisebenzisa. Zisebenza simahla okanye ngamaxabiso aphantsi. Uyakwazi ukuthumelela kubantu abanintsi ngexesha elinye. Uyakwazi ukubona ukuba umyalezo uhambile kwaye uwufundile loo mntu umthumelelayo. Yonga ixesha. Uyakwazi ukufumana uncedo ngokukhawuleza kumntu oxhumene naye okanye odinga uncedo kuye.

Ewe, ukhona umahluko. Kwi-intanethi kuyakwazi ukuthunyelwa ifoto yakho uze, ibonwe ngumhlaba jikelele. Abanye abantu okanye abantwana bagcina sebezibulala ngenxa yezimvo zabanye abantu kwi-intanethi nangokupapasheka kweyo foto. Ukanti ukuxhatshazwa ebomini kunokwazi wena nabo bantu bakufutshane. Ebuhlungu kakhulu yilena yokuxhatshazwa ebomini.

Ndingenza i-content ndiyinxibile imibhaco eyo. Ndiphinde ndichaze amaxabiso emibhaco kule content. Ndibonise nemibhaco enamaxabiso aphantsi okanye indlela endiyithengisa ngayo. Umzekelo, xa uthenga imibhaco emibini ndikunika omnye wamahala.

Ziba luncedo ngokuthi abantu abazi isiXhosa kuphela bayakwazi ukuzifunela yonke into, bangabuzi ebantwini okanye bacele uncedo. Ngoba ukubuza kungabenza babanjwe inkunzi, kuthathwe yonke imali yabo ngobuqhophololo obuthile. Ngako ke iyabanceda leyo into yowuba ibhanka libe nesiXhosa.

Achaphazeleka ngokuthi yonke le nto yehlisa imirhumo yoshicilelo lamaphephandaba. Inciphisa imali yokupapasha okanye ukuthengisa elo phephandaba. Inciphisa imali engenayo kumashishini athengisa ngamaphephandaba.

I-influencer endicinga ukuba iyalukhuthaza ulutsha nguSpitch Nzawumbi uMazaleni. Uthanda ukukhuthaza abantu okanye ulutsha ukuba lenze amaphepha okuqhuba iimoto namaphepha okuvakatshela amanye amazwe bafune imisebenzi. Enye yezinto akhe wazibandakanya kukuqumana njengabahlobo. Nithi xa niphumile nomhlobo wakho nabanye abahlobo bakho, ukuba akanamali omnye wabahlobo bakho umfakele imali ngoku nisaphumayo endlini ze xa kuthiwa makuthengwe abhatale naye. Bubuntu ke obo nezinye izinto ezakhayo.